Toropong ya heso ho na le tholwana e ikgethileng haholo, e leng hore ya hlaha mafelo a selemo se seng le se seng. E ne e le toro ya ka hore nka bitsa batho ba di toropo tse kantle kapa ba mafatsheng a mang, hore ba ka tla tsetela. Hobane tholwana ena e etsa dintho tse fapaneng fapaneng. Ekaba wine, ekaba di-jam ekaba di-juice. Empa ka lebaka la ho qoqela e mong wa metswalle ya ka, o ile a fenya mme a fedisa toro ena a e etsa ya hae. Tholwana ena e molemo haholo, e etsa dintho tse ngata. E mema bana, batjha, batho ba baholo ka dinako tsa teng. Jwalo ka ha ke boletse hore hangata e hlaha selemo se fela se seng le se seng e bitswa Cherries. Mme ka nako eo ho ba le festival kapa mokete o moholo, e leng hore mezwinki ya bane ba teng. Batho ba binang ba ba teng. E le hore ha ho etsahala dintho tseo tsohle, ho ba le lekeno le fetelletseng kapa le molemo bakeng sa toropo ya rona. Mme e be ha mmapeng e le hore e ka hola.

Batjha, batjha, batjha ba ka ba ratehang. Batjha ba ka ba kwetlileng. Jwalo ka ha se le utliwe he hore jara e latelang ho tlo ba le tlhodisano, akere. Ehe, jwale ke ha bohlokwa ebile ho molemo, hore le hle le kwetle le hle le kwetle le seke la ba botswa he bana ba ka. Lona he ebile le a tseba hore ke le bitsa bana ba ka akere. Ha re kwetleng kaofela re re re bontsheng matla a rona hore cup ena ke ya rona, ra ra e nka. Tleng hae bana ba ka. Ha se tleng hae moo e leng hore se lokela hore se be teng. Ha re tsebe hore nako yohle ha e re four kapa hora ya bone thapama. Re a tlang ra bokellana, le ba siyo hona jwale ke kopa le ba jwetseng hle. O ke batla cup ena e tle hae. Ke thabile hona hona hona hoo, ke hore ke motlotlo ho ba ke a tseba hore le tlo utlwa le nthabisa re tlise ng cup hae.